Laha Afrika-dzonga hi na mapurasi lawa ya byalaka tidiriva, tidiriva leti va endlaka vhinyo hi tona leyi xavisiwaka laha tikweni ni le matikweni ya le handle tanihi n'wini wa purasi tivisa vanhu hi purasi ni vhinyo ya wena.

Ensin'wini ya mina ndzi nga byala mihandzu fana na manghoza, magwava a byala matsavu xipinichi tiboncisi mazambana tamatisi, nyala na makhavichi ni nga faka swimilana leswi hi ku swa tiveka kwalaho swi lava maxelo yo kufumela i swimilana leswi lavaka dyambu ro eneleka ve ni swi kota ku lavi mati yo tala ngopfu nakona a swi lavi maxelo a va ya titimelaka katsongo.

Mina ndzi nga byala tinxaka ta timanga leti tivekaka ta le masin'wini timanga leti tivekaka tanihi ti-ground nuts ni nga byala tinxaka leti hi ku na tona i ximilana lexi tivekaka tani ximilana lexi lavaka maxelo yo kufumela ximilana lexi lavaka ku va na dyambu hi ku ve ni xi kota ku ve ni xi xi kula kahle i ximilana lexi nga laveki mati la yo tala kumbe maxelo yo va ma titimetela.

Ni nga sungula hi ku cela ekhele ensin'wini kumbe laha ndzi ti hlayisaka ni ti fuwaka koho ku ve ni ndzi ta faka mati koho leswi tiviwaka tanihi damu ndzi nga endla leswi leswaku loko se ndzi xava mati ma ta fika ma cheriwa ti ta tshama ti kuma mati yo enela hi nkarhi wolowo ni ma lavaka.

Malume swiharhi swi nga ka swi nga hanyi kahle hi ku ve ni swi na swakudya na mati lama eneleke ntsena kambe swi bohiwa ku ve ni swi tlhaviwa ku sivela mavabyi tanihiloko na hina vanhu hi ni mavabyi naswona swiharhi swi ni mavabyi ya ntolovelo ya mikhuva ni mavabyi ma man'wani ni man'wani njhe se naswona swi faneleke swi tlhaveriwa ku sivela mavabyi lawa ku ve ni swi ta kota ku hanya kahle.

Ndzi nga vita va mfumo kumbe lava va tirhaka hi rihanyo va ta epurasini ra mina va ta hi nyika vutshunguri bya vuvabyi lawa va ta hi tlhava ku ve ni hi nga ha vi na byona vuvabyi lebyi ku tlhaviwa ni ku clean-iwa ka ndhawu ku basisiwa ka ndhawu leswaku vuvabyi lebyi hambi byo va kona byi nga ri munhwini se byi ri le ndhawini ya basisiwa hi ku hetiseka hi kuma mirhi hi ku hetiseka leswaku vuvabyi lebyi byi nga ha pfuki byi vuyile ka hina.

Ndlela yo sungula i ku tiyisisa leswaku homu leyi nga ta sengiwa i homu leyi baseke i homu leyi pfumalaka swigalana homu leyi nga hanya emirini hi ku hetiseka xa vumbirhi i ku tiyisisa leswaku ndhawu la u nga ta sengiwa kona homu leyi i ndhawu leyi baseke swinene na yonho i ndhawu leyi faneleke ku sengiwa ka yona switirhisiwa lexi nga ta sengeliwa ka xona i xitirhisiwa kumbe xibye lexi nga basa lexi faneleke ku ve ni ku nga sengiwa masi yo nwa hi vanhu xa vunharhu i ku tiyisisa leswaku homu yi sengiwa hi ndlela ya kahle ndlela ya vunghana ku nga ri ku lwa leswaku ku ta sengiwa kahle hinkwaswo swi famba kahle.

Xo sungula lexi endliwaka i ku ku tsimbiwa e xifuwo lexi kumbe homu kumbe i mbuti yeleyo ya tsimbiwa leswaku yi nga koti ku baleka kumbe yi fambafamba ngopfu ka tiyisisiwa nakona na yi nga se tsimbiwa leswaku i xifuwo xa ku veni xi hanyile kahle emirini a xi na mavabyi xi va xi basile a xi na swigalana kumbe swo karhi loko xi hetiwa ku tsimbiwa tani xa khomiwa kahle xikhomiwa ya vunghanu kahle tanihiloko xi tiva murisi wa xoho xa khomiwa kahle xa sengiwa ku nga ri ku lwa ku nga ri na na na swihoxo futhi kumbe swiphiqo kwala xikarhi.

Ntsengo wa n'wina wu va wu tlakukile hikuva sweswi laha ku laveka ku kumeka munhu kumbe vanhu lava nga ta tseleka mati va dlaya tihuku leti va tlhela va ti hluva a ne leswi i ntirho wa le henhla eka lowu wa ku xavisa tihuku se ke vanhu lava loko va tirha ntirho lowu swi lava va hakeliwa hikuva a va nge tirhi mahala.

Ndzi langutela malembe xo sungula malembe ya mbewu ya mina swa ku ku nga va mbewu ya lembe ro hela ka ntshovelo kumbe lembe ntlhanu ndzhaku wa ntshovelo kumbe malembe ya khume ndzhaku wa ntshovelo leswi ndzi endlela ku tiva leswaku mbewu ya mina yi nga humesa njhani e ntshovelo wa mina leswi onhaka kuveni u nga buki kumbe u nga languti hi ku hetiseka e mbewu ya wena i ku mbewu yin'wanyana yi va yi onhakile hikuva ni switsokotswana yin'wani hikuva i ya khale yi va yi sungula eku ve ni yi ti bolela yo n'wini se ke swa laveka ku kambela ka mbewu na yi nga se byariwa emasin'wini.

E vukahle bya crop rotation i ku va misava ya hina yi tshama yi nonile hi manyoro lama fakiwaka yo hambanahambana ya swimilana swa hehe hi ntshovelo kumbe hi ku rima kun'wani ni kun'wana loko lembe leri hi faka ximilana lexi leri taka hi faka lexiya swi pfuna misava ya hina yi tshama yi ri leyi noneke yi tlhela yi tshama yi nyika ntshovelo nguva yin'wani na yin'wana ya ntshovelo.

Ku cinca ka maxelo swi khumba ngopfu ka swakudya hikuva na tinguva leti a ti tolovelekeke swa ku hi tona to byala swimilana swo karhi ni ntshovelo wu ta ve rini a wa ha ri tani se ke varimi vo tala va va hetelela va lahlekeriwile hi swimilana ni ka va nga tshoveli swona hikuva tinguva a ta ha fani na kona maxelo a ya ha fani a ma ha koteki ku vhumbeka kahle naswona hi nga hunguta impact liya maxelo ka swakudya hikuva hi ve vanhu lava kotaka ku hlayisa swakudya loko ntshovelo wu ri lowukulu hikuva ntshovelo wa lembe leri taka a hi wu tivi naswona a wu tshembekanga.

Ndzi vona va nga tirhi ehansi ka swipimelo swa kahle ehandle ka ntirho wa lowunene lowu va wu endlaka mahakelelo kumbe mbuyelo wa vo mavokweni wu va lowutsongo swinene ehansi na ku va vo va endla ntirho lowukulu etikweni wa ku dyisa tiko hinkwaro siku na siku swo fanele munhu a kha ri a dya kambe voho mahakelelo ya voho ma le hansi swinene se ke a ndzi pfumeli leswaku vatirha ehansi ka swipimelelo swa kahle.